Basadi ba bolotseng ba rutwa hore na met se ya bona ha ba nyetswe ba e tshwara jwang. Kapa bona banna ba bona hore ba ba hlonephe ba ba etsetse tsohle tseo ba di hlokang, mme ba rutwa le hore mosadi o tshwara thipa ka bohaleng ka di nako tsohle.

Eya kea o tseba hore na o pheuwa jwang, o duba hlama ya hao ya mabele kapa ya koro kapa ya papa. Wena wa ikgethela hore na o batla ho etsa matoho wa eng. O o duba bosiu, o robatse ka hosane o bedise metsi a tjhesang. O tshele hlama ya hao ka moo ka teng ha a e bela .

Eya kea tseba hore na e phehwa jwang oo phehwa jwang, o duba hlama ya hao, ekaba ya mabele kapa ya koro kapa ya papa. O e kopanye le di temoso bosiu. Ha e se la hosane o bedisa metsi atjhe o bedisa metsi o nka hlama yela ya hao, o e tshele ka teng. Ho ho bele, ho bele kaofela mmoho. O nno o fuduwe hanyane hanyane hore e se ke ya dula fatshe ho fihlelletse e butsuwe. E se e le motoho, ebe o so tshella batho kaofela di kotlolong ba je.

Mmangwane ke ausi a monyenyane wa mme wa ka. Ha Rakgadi yena e le ausi e monyenyane wa ntate wa ka. Mme bona ba tshwana jwalo ka hore Rakgadi o tshwana le hore ha ntate wa ka ale siyo, ke yena a leng teng bakeng sa ntate wa ka. Le mmangwane ka jwalo ka ho tshwana, o emetse hore ha mme wa ka le siyo ke yena a emang sebakeng sa mme wa ka.

Batho bao ke sa keneng kereke le bona ha ba batla hore ba tlo tlisa thapelo lelapeng la ka, ha ke kgone hore ke ba dumele hoba hona jwale ho sona le di tlokotsebe tse ngata tse phetolang batho ba di kerekeng. Ho ba batla hore ba tlo kena ka matlung a rona, ba re nkelle dintho tsa rona jwale haeba ke batho ba tlang e ke sa batsebeng hape e sa kene le bona kereke. Ha kena ho ba dumella hore ba tlo kena ka lapeng la ka. Batho ha ba sa tshepahala matsatsing ana.

Ka nako e nngwe moshanyana ha a le dilemo di twenty one . Ho thwe o tswile phakweng kapa o tswile dilemong. Ho ba o se a le seemong sa hore a ka kgona ho ikemela ka boyena, a kgone ho nka diqeto ka bophelo ba hae.

Batho ba bangata ha ba sa kgona hore ba phomosetsebatho ba fetang ka tsela ha ba tshwerwe ke tlala. Ka lebaka la hore nako eo se re phelang ho yona e se na le botlokotsebe bo bongata. Jwale batho ba ya tshabela maphelo a bona ke ka hoo ho se ho sa etsahaleng.

E re keo jwetse hee mokgotsi jwalo ka ha ke tlo tjhakela nkgono wa ka kwa Qwaqwa. Ke mo jwetsitse hore ke kopa o mphehele dikgobe tsa koro a nhlabele le kgoho. A nphehele yona hape wa tseba le hore ke rata motoho wa mabele, ke mo kopile hore a mphehele le motoho wa mabele. Ke tle ke fihle ke theosetse lenyora.

Setampo le poone le dikgetsho, dinawa, motoho le maqebelekwane ke dintho tseo nka ratang hore ke dife ke di rute bana ba ka ha ba hola. Hore ba hole ba tseba ho di pheha, mme ba tswele pele ka tsona, le moo ba tla nyalla teng, kapa ba nyalwe teng.

Ha ngwana a hlaha ha bonwe ke batho ba malapeng pele mokgubu wa hae o wa fatshe. Hape ha tswe le kae ntle letsatsing pele ho di kgwedi tse tsheletseng. Ho hong hape ha tlameha ho nelwa ke pula, ha a so beletswe puleng.